Dibanka di seka-seka dingwaga, boitsibiso jwa sekolo, ID le bopaki jwa ngwaga ya borutegi.

O tshwanetse go akanyetsa ditefelelo tsa phokotso morago tse wa ditšhelete, maemo a kabelo ya madi le dikgetho tsa go lefa, bapisa ka go seka-seka di-charge, melemo le maemo a o e amogela.

Sekoloto le hisetori ya go adima madi di bontsha botshepegi jwa gago fa di le bosula go thata go , go di tokafatsa duela madi ka nako fokotsa sekoloto mme o se adime madi a le mantsi.

Phoso tse di tlwaelegileng ke go tlatsa tshedimosetso e e phoso, go se tlhagise ditheko tsotlhe le go tlhatswa dipelaelo tsa banka go tlhomamisa gore kopo e tsamaye sentle thata, tlatsa tshedimosetso ka nepo, beya ditokomane tse di tlhokegang mme o arabe dipotso tsa banka ka botswerere.

Go buisa le go tlhaloganya melawana ya karata ya sekoloto go botlhokwa gore o itse ditshwanelo le maikarabelo a gago go thibela di kgotlhang le madi a a sa mme o thusa go dirisa karata ka boikarabelo.

Go nna le kitso ka tsa madi go thusa batho go tlhaloganya ka ditshwanelo tsa karata, madi a tshwanetseng go duelwa le dikotsi tsa sekoloto gore o dire ditshwetso tse di siameng mme ba seke ba lebeletsa kgolaganyo ya madi.

Banka e seka-seka madi, hisetori ya sekoloto le bokgoni jwa gago jwa go duela o balwa ka bokgoni jwa gago jwa madi.

Di ntle, overdraft e thusa go dula ona le madi a a tlhokang ka tshoganyetso, di botse e na le madi e kwa godimo a ditshenyegelo mme e ka dira gore o tshele le sekoloto.

Dituelo di akaretsa interest e e kwa godimo, monthly fees le penalty fees di katilwe ka go se fete madi ao a adimileng le go latela maemo a akhaonto.

Dituelo tsa kwa godimo di fokotsa madi a o a setseng o ka di fokotsa ka go iketleletsa go boloka, go latela tekanyetso le go se adime madi a mantsi.

O ka dirisa ya debit boloka madi go lekaneng mo account-ong, dirisa emergency fund kgotsa kopa di kopo tsa kalafi ya madi tseno di ka fokotsa ditshwenyegelo le go tila dituelo tse di kwa godimo.

Dira ka go ntsha madi ka ya banka mo dinageng tse dingwe, e akaretsa tuelo ya exchange le ya transaction e bolokega e bonolo ebile ga o rwale madi a mantsi.

Forex ke kgwebo ya go rekisa madi a dinaga tse farologaneng o tlhoka inthanete, account-o ya forex, capital-e e nnye go simolola le kitso ya mmaraka.

Dikgang tse dintsi di bua ka batho ba latlhegetsweng ke madi ka ya borukgutlhi kgotsa go se itse mmaraka sentle ke ka moo ke ka gakololang mongwe gore a se e dirise fa a sa itse sentle kgotsa a sena thuto ya yone.